Go fetoga ga tlelaemete go ama temothuo ka tsela e e sa siamang. Sekao letsatsi, letsatsi ga le a siamela dijalo tsa rona ka tsela e e leng gore di bolaisa dijalo letsatsi mme ka moo di feleletsa di kry-a letsatsi le le kwa godimo le go fokotsa dikotla mo dijong.

Rakgadi wa ka o ne a rata go nkapeela digwete. Digwete ne ke di rata thata ka pelo e e phothulogileng gonne di ne di nthusa mo goreng di kgone go nthusa ka matlho a ka gore matlho a ka a nne bogale kampo matlho a ka a nonafale.

Go lemiwa ga rooibos go thusa thata ka gore dijalo tse di tswang mmung ke dijalo tse di nang le dikotla tse di siametseng maphelo a rona. Di siametse mmele ya rona gore mmele ya rona e kotlafale e kry-e dikotla tse di tshwanetseng gore re kgone gore e lwantshe malwetse a re nang le one.

Aforika Borwa ga e na metšhini e e mo dinakong gore e ka ruta baithuti ba rona ka tsa temo. Re ko morago ka dilo tse dintsi mo Aforika Borwa, dilo tse dintsi ga di diriwe mo di diriwa ko dinageng tse dingwe mme ga o batla go ithuta selo gore o se itse ka botswerere o tshwanetse wa itseela matsapa. Ke ka moo baithuti ba tlhophang gore ba ye ko dinageng tse e leng gore di na le metšhini e e tsamaisanang le dilo tse ba batlang go di dira tsa temo le go ithuta gore metšhini e bereka jang le gore e ba thusa jang gore ba kgone go ka tswelela mo go tsa temothuo.

Mananeo a go enta a botlhokwa gore a kgone go tlhokomela maruo a rona a a thuse mo matlhokong a a nang le one gore maruo a rona a nne a phepafetseng, a a na le dikotla a a senang malwetse gore a seke a re bobodisa.

Matshwao a ntlha o ka bona fa tsa gago di sa tlhole di ja sentle kampo di tlhola di robetse motshegare otlhe di sa eme, o tshwanetse o lemoge gore go na le sengwe se se sa siamang ka ditiro tsa gago mme o tshwanetse wa ema wa bona gore o di thusa jwang.

Diphologolo di beolwa gore di kgone gore di ka tlhoga meriri e mešwa e e siametseng matlalo a tsona gore di kgone go ka ikatlapela, di kgone gore di itshireletse ka matlalo a one a mašwa ga a kabe a tswile mo go tsone.

Balemirui ba ka tlhokomela diruiwa tsa bone botoka, fa di bobola ba bone gore ba di kry-ela melemo e e siameng ka nako, ba di jesa dijo tse di dikotla gore di kgone go ka phela sentle.

Ba thusa ka go ruta barutwa ba rona ka metšhini, go ba kaeletsa gore metšhini e bereka jang, e ka ba thusa jang ba e dirise jang gore ba seke ba feleletsa ba ikgobaditse ka yona le gore e ba tswela mosola ka tsela e e ntseng jwang.

Ke nagana gore e ama thata gonne go reega gore go tlhokega diphologolo tse dintsi tse di mo maemong a a siameng ka gore dijo tsa diphologolo di a tlhokega, kampo dijo tse di tswang mo diphologolong di tlhokega thata gore re kgone go phela, re kgone go ja nama.

E kgona go go thusa fa o tshwerwe ke sukiri gore e ise sukiri ya gago ko tlase, ga o tshwere ke high blood, high blood ya gago e ko godimo gore e e fokotse e e ise mo maemong a a siameng.

Go a thusa ka gonne re kgona go kry-a diaparo, re kry-a ditlhako, re kgona go apara go tswa matlalong a diphologolo.

Mmu o tshwanetse go tlhokomelwa, o tshwanetse gore o peitiwe ka melemo e e siameng gore o nne le dikotla tse di siameng gore dijo tse di tla tswang moo e nne tsa maemo a a itekanetseng.

Perekise e utlwala sentle fela jaaka o e kgetlha kampo e tsentswe mo teng ga topo.

O tshwanetse gore o itse gore o ntsha moriri wa phologolo go fitlha ga kae kampo letlalo la phologolo go fitlha ga kae. O tshwan'tse o itse gore o ntsha ka tsela e ntseng jang, ga o ntshe fela gonne phologolo le yone e tshwanetse gore e phele.

Batho ba ka dirisa melemo jaaka rooibos go ka nwa boemong jwa gore ba bolae diphologolo gore ba kgone go apaya diteng tsa teng ba re ba iphedisa ka tsone.

Ba tlhoka gore ba train-iwe, ba fiwe kitso ka kakaretso gore ya bone ba tshwanetse ba e dire jwang, ga ba na le mathata ba tshwanetse ba dire jang le gore ke eng se se solofetsweng go tswa mo go bone.

Bagolo ba rona ba ne ba itse melemo go tswa ko nageng. Ne ba sa tsamaye ko dingakeng, ne ba kgetlha dilo ba di apaya fa ngwana a bobola ba mo apela se, gore ngwana a tle a fole a ba a fola a nna sentle. Go ne go sena dilo tsa dingaka ka nako tse di fetileng.

Diphologolo di botlhokwa thata mo temothuong ka gore boloko ba kgomo o kgona go bo dirisa go ka tsenya mo masimong gore mmu wa gago o kgone go nna le dikotla.

Go bonolo go ka jala maungo ka gore o tshwanetse gore o itse gore maungo a gago o tshwanetse wa nosetse jwang le gore o tshwanetse wa fe dilo tse di ntseng jang gore a kgone go ka ikemela a nne maungo a a maatla a a nang le dikotla.

Dumelang borra dipolasi ba bangwe, ne ke batla go le itsesi gore diphologolo tsa ka di na le bolwetse ba F_ MD. Ke bolwetse ba go tshelelana ba di diphologolo. Bo tshelelana bonolo, and-e bo tshelelana ke dikgomo, dikolobe, dinku. Ke kopa gore lo beyeng diphologolo tsa lena mo mafelong a lona gore di seke di a tshwaetsega gonne diphologolo di tshwaetsega ka bonako le gore le ikomaganye le mabenkele le kgone go kry-a molemo o o siameng gore le ka kgona go di thusa ka bonako.

Ne ke tla kry-a borehole-u e e mo polaseng ya ka gore ke kgone gore ga ke tlhoka metsi ke kgone go ka ipompela metsi go tswa mo polasing ya ka ke se sokodisane le borra polase ba bangwe.

Tllhapi e a kolomakiwa ngwanake, fa e fetsa go kolomakiwa e tsenngwa mo teng ga , fa e etsa go tsenngwa mo tsa teng di a kwalwa ka motlhale o di kwalwang ka teng gore di seke di a nna le malwetse le gore di seke di a re bobodisa, di bewe mo plek-eng e e siameng gore di seke di a kry-a mogote, di nne mo nakong e e siameng di seke di a senyega ka bonako.

Dijo tse di omisitsweng ke dijo tse di siameng, tse di re siametseng mebele ya rona mme tsela ya gore di omisiwe di tshwanetse di a bewa mo lefapheng le le phepafetseng mo go senang dintshi teng, mo go sena di digogobi teng gore di dule di na le dikotla tse di siameng gore di kgone go jega di age mebele ya rona.

Mekgwa e e farologaneng e dijo tse di omisiwang di diriwang ka teng ke mekgwa e e siameng mme lefelo le dijo di omisiwang mo go lone le tshwanetse la nna phepa, phaposi eo e tshwanetse ya tlhoka digagabi, ya tlhoka dintshi ya tlhoka dilo tse di sa siamang e nne phepa gore dijo tse di omisiwang mo kamoreng eo e nne tse di jegang tse nang le dikotla di sena bolwetse.